E nngwe ya ditlamorao tse kgolo tse ke di boneng ho batho ba neng ba beheletse ka thoko nako ya COVID-19, e ne e le bodutu bo tibileng. Ho ba mong ntle le beng ka wena kapa metswalle. Ho ne ho etsa hore batho ba ba ngata ba ikutlwe ba hloname, ba I'm etswe, kelellong le ho tshoha. Ba bang ba bile ba tepella maikutlo hobane ba ikutlwa ba lebetswe. Ho ne ho boetse ho le thata ho batho ba kulang, mme ho sena motho ya ba fedisang. Ba bang ba ile ba lahlehelwa ke baratuwa ba bona ha ba ntse ba kwalletswe ba le bang mme ba sitwa ho re ba hantle. E sita le ka mora hore ba hlaphohelwe, ba ba ngata ba ile ba utlwa bohloko maikutlong.

Ee, baahi ba metseng ya mahaeng ba kgona ho fumantshwa ditshebeletso tsa boleng bo hodimo tsa bophelo. Hobane dikoloi tsa bophelo bo botle di ya ba etela nako e kgolo le e nyane. Ka hoo, ke nahana hore ba kgona ho fumantshwa ditshebeletso tsa boleng bo hodimo, jwalo ka tse fumantshwang batho ba dulang dibakeng tsa makeishene kapa ditoropo.

Eya ho baholo ba re ke latelwa ke moya e kgopo. Ha ke a ka ka amohela fela, ke ile ka botsa dipotso. Ke ne ke batla ho tseba hore na meya eo ke bo mang, e tswa hokae? Le hore na ke hobaneng ha e le teng ka mora ka? Ke ne ke hloka ho utlwisisa se etsahalang bophelong ba ka. Baholo ba itse ka nako tse ding meya ena e tswa lefufa, dithohako kapa badimo ba sa tsitsang. Ka mora ho ithuta ho eketsehileng, ke ile ka dumela ho etsa moetlo wa hlwekiso, e seng feela ho ba leleka empa ho tlisa kgotso, ho ba haufinyana, le dumela ho utlwisisa le ho hlompha tshebetso ho bohlokwa jwalo ka moetlo.

Thibelo ya mokgatjhane e tlwaelehileng, e ne e sebediswa ditlama, thobalano ya nako, kapa ho anyesa nako e telele ho qoba bokgatjhane. Empa mekgwa ena e ne e sa tshepahale ka mehla. Thibelo ya mokgatjhane ya sejwale, ho sebediswa dipidisi, dikgohlopo kapa diente tse bolokehileng ebile e sebetsa haholwanyane. Ho molemo kgetha seo sebeletsang mme o fumane keletso ho mosebeletsi wa tsa bophelo.

Ee, mananeo a kgothaletsang kapa a hlokang hore banna ba etele di-clinic-ng a ka thusa haholo. Ba ruta banna ka bophelo bo botle, thero ya malapa le mokgwa wa ho tshehetsa balekane ba bona. Ha banna ba ameha, malapa a etsa diqeto tse molemo tsa bophelo bo botle, mme seo se fokotsa kgatello ho basadi. Mananeho ana a bo etsa thusa banna ho itlhokomela. E leng seo ha ngata batho ba ba ngata ba se hlokomollohang, ha jwale ba ka etsa phapang e kgolo e ntle.

Sewa sa COVID-19 se bolaile batho ba ba ngata. Mme ho etsa hore o seka iphumana o le phofu ya Phokojwe ena. O ka etsa feela mekgwa ya ho latela ditsela tseo tse ntshitsweng ke baoki kapa ditsebi ka kokwanahloko ena. Mme o ka ithola o dula o bolokehile, ha o mamela melao kapa ditsela tsa ho phela nakong eo.

Bashanyana, ho nwa jwala ka uniform ya sekolo ho fosahetse ebile ho kotsi. E ka senya boko ba hao, ya senya bokamoso ba hao. Mme ya lebisa diqetong tse mpe. Ihlomphe mme o tsepamise maikutlo sekolong. O na le bokgoni se ka bo senyang.

Batswadi ba nang le bana ba bakgatjhane, ba lokela ho dula ba qobile matshwafo le ho ba tshehetsa. E na ha se nako ya kgalefo kapa ya melato. Ngwana o hloka lerato, tataiso le tlhokomelo. Ba thuse ho fumana tshehetso ya bongaka, ho dula sekolong haebe ho kgoneha. Le ho rera bokamoso ba lesea. Bua ka bolokolohi mme e be teng bakeng sa bona. Tshehetso ya hao e ka etsa phapang yohle.

Ho ima ho sa rerwang ho thata. Empa e pata kapa ho arohana ha se karabo. Batjha ba lokela ho tshepahala, ba bue le batho ba baholo ba tshepahalang mme ba fumane tshehetso. Tsepamisang maikutlo tabeng ya ho hlokomela lesea le ho haha bokamoso bo molemo ha mmoho. Mme ba lokela ho tlohela ho ya ho bo re a tseba kapa dingaka tse seng molaong. Hobane seo se ka ba maphelo a bona le a lesea kotsing.

Ke ikutlwa ke tshwenyehile ebile ke ferekane, ha ke utlwa seo. Dijo tsa sekolo di thusa bana ho dula ba phetse hantle mme ba tsepamisitse maikutlo. Ke rata ho utlwisisa mabaka a mosuwe, empa ke dumela hore bana bohle ba lokela ho ja hore ba hole le ho ithuta hantle.

Lebollo la thabeng, ke lo moetlo ebile le ruta moetlo. Empa le ka ba kotsi le ho baka mafu. Lebollo la sepetlele le bolokehile ebile le etswa ke dingaka. Empa ha le kenyelletse dithuto tsa setso.

Ho eletsa ka hore a seke a iphumana a behile bophelo ba bana ba hae kotsing. Hobane diente di etsuwa ke dingaka tse ileng tsa rupellwa mme tse hlahang sekolong. Ba batla ba le tjhatsi haholo dikelellong mme ebile ba tseba seo ba se etsang.

Re ka thusa maqheku a nang le mafu a sa foleng ka ho etsa bo nnete ba hore ba nwa meriana ya bona ka nako, le ho ja dijo tse phetseng hantle. Ho ikwetlisa ka mehla, esita le ho tsamaya ha bonolo. Ho thusa ho boloka mmele ya bona e le matla. Ho etela ngaka ho hlahlojwe ka ho bohlokwa ho bohlokwa ho laola bophelo ba bona. Hape a reka ho ba fa tshehetso ya maikutlo le ho etsa bo nnete ba hore ha ba ikutlwe ba jowa ke bodutu.

Batjha ba ba ngata ba nahana hore mekgwa ya kgale ya thibela bokgatjhane ha e tshepahale. Ebile e thata ho e sebedisa ha e bapiswa le ya sejwalejwale. Ba bona mekgwa ya sejwalejwale ya dipidisi, dikgohlopo, le di-implant e le tse sireletsehileng ebile di le bonolo le tse sebetsang haholwanyane. Ba bang ba hlompha mekgwa ya kgale bakeng sa bohlokwa ba bona ba setso. Empa ba kgetha dikgetho tsa sejwalejwale bakeng sa tshireletso e ntle le boiketlo.

Re ka thusa batho ba hodileng ka ho ba lefella motlakase, ho reka dijo, ho fana ka tjhelete ya ditekesi le ho thusa ka meriana. Dintho tsa di nolofatsa maphelo hobane ba ba ngata ha ba kgone kapa ba ka se kgone ho iketsetsa tsona ka bo bona.

Ho se sebedise thero ya malapa ka lebaka la moetlo, ho kaba molemo bakeng sa ho hlompha meetlo. Empa hape ho ka baka mathata a bophelo le ditjhelete. Ke ha bohlokwa ho hlompha setso ha o ntso o thusa batho ho utlwisisa melemo ya thero ya malapa, e leng hore ba ka etsa diqeto ba na le tsebo.

Ha ne ke kgutlela hae, pula ile yana ka matla. Mme ka tlameha ho batla sebaka seo e leng hore ke tla ipata ho sona. Jwale ke ile ka iphumana ke kene jareteng ya motho eo ke sa mo tsebeng. Mme ke leka ho itshireletsa pula, mme ka bo madimabe ya ba ke kene sebakeng sa motho ya senang botho mme o ile a nleleka. Ya ba ke a tlameha hore ke tsamaye ka hara pula eo.

Dithibela pelei di ka mefuta e mengata haholo. Mme hona le tsa dipidisi, ho na le tsa diente, esita ho na le dikgohlopo. Mme ha e ba mmele wa hao ha o thobeletsa dipidisi, o ka sebedisa tsa diente. Empa ha e le dikgohlopo tsona di sireletsehile hore di ka sebediswa ke motho e mong le e mong. Mme jwale o ka botsa le ma-nurse hore na tsa diente di sebetsa jwang ebile di bolokehile ho le hokae. Empa e nka ho netefalletsa yona ke hore dikgohlopo tsona di bolokehile haholoholo hore motho a ka thibela pelehi le mafu a mang a thobalano ka tsona.